Ke ile ka ikutlwa ha hampe ka taba ya hore ke ne ke tsamaile fellwa ke mafura bakeng sa hore ke ne ke hloka meriana eo ka nako e bile e teng mmuso o tla tlameha ho netefatsa hore ditlhoko tsa batho di tla pele mme le yona meriana e hlokehang ho batho ba kulang e fihla ka nako.

Eya, taba ya hore hona le moriana o tla thusa motho ho fokotsa mmele ka mora beke yona hase nnete bakeng sa hore mmele o tla nka nako hore o fokotsehe jwale ntho eo yona ke e bona e le tsela fela le hore ho ipatlela bareki ba kgone ho tshehetsa papatso eno, hobane bonneteng ha eyo ntho e jwalo ya hore motho a ka fokotseha mmeleng ka mora beke.

Taba ya dijo tse fanang tse fuwang ke mmuso dikolong e bohlokwa haholo. Ebile he ke hona ke ke kgothaletsa baithutwana hore ba dije le hona ho baleya ditjeho tsa ka tlung. Mmuso o netefatsa ho fana ka dijo tse matlafatsang, tse kgonang ho fa bophelo ho baithutwana ebile ba kgona ho sebetsa ka tsela e nepahetseng dithutong tsa bona. Ke ka hoo ke kgothalletsang mang le mang le ena motswadi hore a kgothaletse ngwana a je dijo tseo, hobane di a matlafatsa di fana ka bophelo ebile di a thusa hore motho a kgone ho phela.

Ha ke kula ke kopantsha meriana ya setso hobane ke yona meriana e ke tsebang haholo ebile e na le bophelo ya phedisa bakeng sa hore ke kgale re sebedisa yona meriana and ebile ke yona e kgona ho re thusa ho kokwanahloko tse tobanang le tsona ka mehla le matsatsi. Ke ka hoo nna ho ya ka nna ke sebedisa yona meriana ya setso.

Ke nka sepetleleng sa private hobane mo thuso o e fumana ka pele le ho sa kgathalatsehe hore tjhelete e lefuwang moo ke tjhelete e ngata.

Ho bolla ho bohlokwa haholo hobane ho sireletsa batho ho dikokwanahloko tsa thobalano, e bile ho netefatsa hore motho o dula a tshireletsehile ka nako tsohle.

Lebaka le etsang hore batho ba di ambulance ba nke nako e telele ho fihla ho batho. Ke baka la hore ka nako engwe ke taba tsa bolelele kapa bo hole ba tulo eo motho a leng ho yona, le hore nakong eo o ba letsetsang ka yona e kaba ba ntse ba thusa ho kae lefapheng le leng.

Ke ile ka ya tleliniking ka lebaka la kokwanahloko e kenang le yona itse ha ke fihla moo ke fumane hore batho ba tletse ebile ba nka nako ho fumana thuso. Ka lebaka la hore batho ba re thusang ba ne ba le banyenyane ebile hono ho le boima hore ba kgone ho re thusa ka nako e lengwe, jwale ke ka hoo ha o le ditlelikining kapa dipetleleng, o ka iphumana o nkile nako e telele ho fumana thuso, O ka qetella e bile o fedile pelo o sa tsebe hore o tla bona o entse jwang.

Mongolo o sebedisitsweng ditenteng tseo le mmala e sebedisitsweng. Ke kgotsofetse haholo hobane e etsa ho be bobebe hore o kgone ho bona mo thuso o tla e fumanang teng. Le hona ditente tseo di thusa hobane di etseditswe mo haufinyana le ditulong tseo re leng hore ho tsona hore re kgone ho fumana thuso ka taba tsena tsa kokwana ya HIV ebile di a thusa hore re kgone ho ba le boitsebiso ka yona kokwana hloko ka bohaufinyana ho sena kgathatseho.

Meriana ya kgale e ne e thusa haholo ebile ene ena le molemo e meholo bophelong ba rona hobane e kene le ntho eno e re sebedisang ho tloha kgale kgale ebile e ne ntse re sebeletsa ho no sa hlokahale hore o ye hole kapa hona ho lefa tjhelete bakeng sa re o fumane moriana ona. Le nakong sa sejwalejwale e ntse e sebetsa ebile ntse e thusa botho ba bangata. Esitang bo mme le bontate ebile tshebetso e ntle ho rona maphelong a rona hobane e kgone hore e re ntlafatse e re ntjhafatse bophelong, e re fe matla, re kgone ho bona bophelo, re kgone ho phela bophelo bo nepahetseng.

Ke ya le dumedisa sepetleleng se bohaufinyana sa thuso sa bophelo. Ke na le dingongoreho ka baka la hore di ambulance, le yona thuso e re e fumanang dipetleleng le ditleliniking e nka nako ho re finyella, mme re qetela re eme nako tse telele re sa fumane thuso ka hoo ntho e ba ntho empe ho rona ebile ya re ama maphelong a rona hobane mabaka a mang a rona qetella a se a eme ka baka la sona sewa sena.

Koduwa ena ya depression e bolaya batjha ka bongata bakeng sa ho fumana motho a sa kgone ho bua ka mokgwa a ikutlwang ka teng, o fumana motjha a dutse a le mong a ngongorehile a balabala ka mehla le matsatsi, mme ke baka le hore mathata re kopana le ona ka mehla le matsatsi maphelong a bona. Hoba boima hore re ne re buisane ka ona, re ntshe seo se sefubeng sa rona, re bue ka mokgo re ikutlwang ka teng. Jwale koduwa ena ya depression e re bakela mathata. Ke ka ho ditleliniking ho hlokeha hore ho be le ntho e bitswang counselling moo re tla fumana thuso teng ka baka la koduwa ena. Re kgone ho tlodisa hobane e ama maphelo a rona ha bohloko re a atleha, re a hloleha ebile hore re atlehe bophelong ka lebaka la depression. Hobane e tsepamisa maikutlo le kelello tsa rona, diqeto di sa sebetse ka tsela e nepahetseng.

Ke ya dumela hore ngwana ya jang dijo tse nang di matlafatse di etsa ngwana a ithute bonolo sekolong hobane di etsa bophelo ba hae bo be seemong se setle. E sita le yona kelello ya hae e kgona ho sebetsa hantle, o kgona ho bona ntho engwe le ngwe a etsang le ka mokgwa a sebetsang ka teng hona kwana sekolong e mo fa tjhesehelo le matla a kgone ho sebetsa ka thata, a kgone ho ithuta ka tsela e nepahetseng sekolong.

La ho qala ke ka rata ho tsebisa bakudi bohle ka seemo se re tobaneng le sona ka ona motsotso oo le hore ke leke hoba thusa hanyenyane hanyenyane hore ba kgone ho fumana thuso eo ba e hlokang. Ke leke ka hohle ho netefatsa hore tsohle tse ba di hlokang di a fumaneha ebile ba kgona ho di finyella ha bonolo.

Se hlokahalang ko re, mokgotsi wa ka o tla tlamela aye tlelininiking a lo dintlha ka botlalo hobane a tlamehile a nke treatment kapa yona meriana, e leng hore e lwantshana le kokwanahloko ena ya HIV. Ke tla qetela hape ke mo tsebisa hore tlamehile a je dijo tse nang di matlafatsa hore kokwanahloko ena e se kaba, le matla bophelong ba hae le hore matla mmele wa hae o kgone ho ba ile. O matlafetse ka nako tsohle, lwantsha yona kokwanahloko ena ya HIV le hore ho lokile ka nako engwe ha hona le seo sa mo tshwarang hantle, a bue le yona tsela ya hore a kgone ho amohela seemo sa leng ho sona ebile a kgone ho amohela ho phediwa jwang ka tlasa kokwanahloko ena ya HIV.

Bohlokwa ba ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle bo thusana haholo maphelong a rona ka mehla le matsatsi bo netefatsa hore bohle ba le hore bana dikokwanahloko kapa bohle ba na le ntlo. Bothata ba dikokwanahloko tse batho ba tobaneng le tsona e thusa hona hore ba bophelo bo botle ka lebaka la hore ba tlo fumana meriana e tlang matlafatsa a bophelo ba bona le hona hore motho a itsebe seemo sa leng ka hara ho sona, se bo bophelo. Le hona ho tseba hore ha ha hole jwalo motho o tla tlamehile hore a etse jwang ka ho fumana thuso. Hore bophelo ba bolelletse bo le selemong se setle.

Tsela e nepahetseng ya ho nwa meriana ke hore motho o tla tlameile a ngole fatshe ka mokgo a tlamehileng a nwe meriana ka teng. Le ka ho le bana le sella thekeng kapa yona fono fono e ka sebediswa ho beha nako ho yona, e leng hore e tla dula ntse le sehopotso sa nako e leng hore tlamehile ba nke meriana ya bona ka teng ho etsa maphelo a bona. A dula e ntse a le bobebe ka nako tsohle, e sita le bona batjha hore ba kgone ho sebedisa meriana ebile ba kgone ho enwa ka nako e nepahetseng hore ba dule ba ntse ba na le bophelo bo botle ka nako tsohle.

Ke nahana nakong tse ngata ebile nakong tsa sejwalejwale mmuso ha o sa hira bona baoki ka bongata e sita le hona nakong tse ngata. O fumana hore le ditshebetso ha di sa tsamaya ka tshwanelo, mo leng hore o tlo fumana baoki jwale ba le banyanyane hore ba ka kgona ho thusa setjhaba ka mathata a bona a bophelo, ke ka hoo o fumana ha o ya ditleliniking kapa dipetleleng. O fumana baoki ba le banyenyane e bile mosebetsi o ba mongata haholo, wa ba imela. Ke le hona ba hlolehang hore ba ka kgona ho thusa bakudi ka di tsa bona le mathata le dikokwanahloko tse ba tobaneng le tsona.